Xa ngaba unomhlaza webele, malumekazi, into ebalulekileyo kukuba uthole unyango esibhedlela. Andiyiphiki le nto uyixelelweyo ngumngani wakho, into kokuba kumele utye ukutya okusempilweni kuphela ngaphandle kokuba ufumane unyango esibhedlela. Kubalulekile uba utye ukutya okusempilweni, ewe, ndiyavuma. Kodwa ke kumele uthole uncedo esibhedlela xa unesifo somhlaza, ungamameli zonke izinto ezithethwa babantu ngoba abantu bazokulahlekisa, abakufundelanga ukunyanga izifo. Yeyo into ekumele uyazi into okokubana abanalo ulwazi olukhulu ngokugula kwakho. Oogqirha kuphela abanolwazi lokuba xa ugulayo yintoni na enokukunceda kweso sifo unaso.

Urhulumente into angayenza ukuze iimfuno zabantu abatsala nzima ngokwemali bazive bekhathalelwe xa befuna unyango loxinzelelo lwengqondo kukwandisa kokufikelela kwiinkonzo zempilo. Urhulumente angasebenzisa izicwangciso zokwandisa ukufikelela kumaseyivisi onyango lwengqondo kumaziko ophuhliso lwezempilo. Izicwangciso zohlengahlengiso lwezemali, urhulumete angancedisa ngokwezemali kumntu ngamnye ukuphucula kwezicelo zonyango lwezengqondo, aphose imali kumaphulo okuphucula kwiinkqubo zengqondo, izicwangciso ezikhethekileyo zonyango kumphakathi.

Njengotitshalakazi wamabanga athe ukuphakama, xa ngaba kunokwenzeka kube khona umfundi othe wakhulelwa kwisikolo endifundisa kuyo, into endinokuyenza kukuhlala phantsi ndimchazele zonke izinto ezibalulekileyo nezinto akumele aziqonde njengoba sekhulelwe, nezinto azokubhekana nazo njengoba sekufike kwisimo sokuba abe nomntwana. Ndimchazele nangamalungelo anawo, ndimchazele yonke into emayelana nokukhulelwa nemfundo, ukuba imfundo yakhe izokuchaphazeleka kanjani na ekukhulelweni. Ndimcacisele, ndimnike ulwazi kabanzi ngezinto ekumele azithathe, ndimfundise nangamalungelo akhe.

Ukwenziwa kovavanyo ebantwini, ndicinga ukuba uvavanyo lenzelwa ukuphucula ukukhuseleko. Luphinde futhi lenzelwe imiphumo yezenzo zomphumo wokuphepha, ukuphumeza umsebenzi kwezempilo, izikhumbuzo zomphumo kunye neengxaki zomthetho, ukuqinisekisa ukufikelela kumphumo ophambili.

Umsebenzi weparamedic awunguwo umsebenzi olungele bonke abantu. Unabantu abafanelekileyo, abantu abathile, kuba lo msebenzi ubandakanya ukubhekana neengxaki ezinzima zokuphila nokufa. Izinto ekufanelekile ukuba umntu abenazo xa efuna ukuba yiparamedic zezi zilandelayo, amakhono okubamba ulwazi kunye nokuphendula ngexesha, amandla okhathalela, amakhono okuphatha izinto ezinzima, namandla okusebenzisana nabanye abantu.

Ndingamcebisa ngokuba xa ngaba engasebenzisi nto yakuzikhusela xa esabelana ngesondo kodwa engafuni ukuba nomntwana, into endingamcebisa yona kukuba asebenzise ikhondom okanye ayeke, angabelani ngesondo. Kuba kaloku xa usabelana ngesondo ungasebenzisi sicwangciso usuke uzofumana umntwana, nto nje yena engafuni ukuba afumane umntwana.

Dade wethu, ndiyayiva le nto uyitshoyo kodwa ke ukuba uzokhumbula kakuhle, esi sifo sikagawulayo sisifo esithi singapheli egazini lomntu, kodwa siyathomalala nje kuphela. Loo nto leyo ayitsho into okokubana wayeke amaARVs, ungaqhubeka uwathathe ukuze uhlale impilo yakho.

Uxinzelelo lengqondo, mntanam, kuxana umntu ezikhathazekile okanye kukhona into engamphathanga kakuhle, loo nto loyo imenze ukuba abe nonxinzelelo lengqondo. Okanye xa ngaba umntu engaphathekanga kakuhle emsebenzini okanye esikolweni, okanye enomsebenzi omninzi wesikolo, loo nto leyo yenze uxinzelelo lengqondo. Kodwa ke uxinzelelo lengqondo yinto nje edlulayo. Xa uthe wazinika ixesha lokuba uphumze umzimba nengqondo iyaphumla.

Ngokweencingo zam ndibona kubalulekile ukuba wonke umntu othe wafunyanwa nesifo sikagawulayo, i-HIV, athathe amayeza abizwa ngokuba zii-ARVs. Ngoba kaloku usokhumbula kakuhle, esi sifo esi sithe naxa sifundiswa ngaso lee emva mandulo, AIDS esikolweni ngootitshala bethu naxa sixelelwa ngaso naboogqirha basixelela ukuba sisifo esiyingozi kakhulu. Xa wambi ungasawadli la mapilisi okanye ungasayibonani nogqirha, loo nto leyo ingakwenza ukuba usweleke.

Utatomncinci wam ndingamcebisa ngokuba ndimxelele ukuba le mali lena aze angayidli kakubi, angenelele oomasingcwabisane njengoba iminyaka yakhe sele iphezulu kakhulu, angenele umasingcwabisane, aphinde adle nokudla okusegazini. Njengoba sengumntu omdala zikhona izifo ezizomphatha ezithile, yingako urhulumente evizile imali enzele ukuba wonke umntu akwazi ukuzinakelela, ahlale esidla ukudla okucocekileyo nokudla okuya egazini. Le mali ayisebenzise kakuhle angayidli utywala kube khona enye imali ayibekayo, enzele xa kuthiwa kukhona isifo esimqukayo akwazi ukuthi asiwe ngayo esibhedlela, kuhlale kukhona imali ekhona ebekekileyo. Naxa sele esweleka kungahlutshekwa, azi ukuba ikhona imibutho ebeyingenile ekamasingcwabisane.

Into yokuqala eyenza abantu bakuphephe ukuthetha ngezi zigulo zengqondo, isizathu sokuqala yinto okokuba abantu abanintsi abazi ukubanika isapothi eyoneleyo, bazokuqala ngokubagxeka into okokubana bayichole kanjani idipreshini, kutheni umntu engakwazi ukuzinakekela okanye azikhuphe ekuhlukumezeni asuke ebhekene nalo ngelo xesha. Nolwazi abantu abanintsi ababinalo ukuqonda ngezi zifo zengqondo. Yingako abantu abanintsi bavele bakhethe ukungathandi ukuthetha ngayo ngoba zizifo ezingaxhaphakanga kakhulu ezingaziwa babantu abanintsi.